Di-bank-a di sheba pele gore sekolo a se dira madi a sekolo serious sa e tlhoka madi ao.

Mefuta ya dikarata ke savings card e be e nna cheque account e be e nna credit ke yone mefuta ya dikarata eo ke itseng.

Go raya gore fa karata ya gago ya sekoloto e kolota o ka se kgone go bona karata e nngwe ya sekoloto, go e tokafatsa ke fa o ka patala sekoloto sa ntlha pele gore o kgone go tle go kgona go kry-a sekoloto sa bobedi.

O tshwanetse go sekaseka sentle gore dikoloto tsa gago tsa kgale o di patetse o bo wa di fetsa gore leina la gago le kgone gore le ka tswelela gore o bone karata.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ka ntlha ya gore wa go efoga diphoso tse o tla di dirang.

Ke akanya gore go botlhokwa fa o le motho fa o tsaya karata ya sekoloto o itse gore madi a o wa go a dirisetsa eng wa go a dirisa jang o seke wa dirisa madi botlhatswa go direla gore go nne bobebe gore o patele sekoloto seo morago.

Gantsi di-bank-a pele ga di go neele sekoloto di sheba pele gore leina la gago a le phepa, morago le go tlhalosetse ka diperesente tse o tlo go di patalang ga o busa madi a sekoloto, ba go sign-ise le go go badirisa ditokomane, ba bone gore wa tlhaloganya ka botlalo seo o tshwanelang ke go se dira.

Dilo tse di molemo ka overdraft facility ke gore o kgona go tsaya madi o a dirisa ka nako e itseng, tse di borai ke gore ga o tseile madi ga wa go a busa ka tsela ka maemo a o a tseileng ka o ne o tshwanetse o tsenye madi a mangwe mo godimo ga ao o a tseileng gape o tshwanetse go e patala kgwedi le kgwedi gore e seke ya nna e ntse e oketsega.

Di-interest tsa madi fa o adimile madi kgotsa o dirile karata ya sekoloto go di efoga ke gore o seke wa dirisa madi a mantsi a tla dirang gore o kgone go patala di-interest.

Ke akanya gore go efoga dituelo tse dintsi tsa madi fa o adimile madi kgotsa o dirile karata ya sekoloto ke go efoga go dirisa madi a mantsi a tla go direlang gore dikoloto tsa gago se oketsege ko bank-eng.

Go efoga tiriso e ngata ya madi go dira gore sekoloto sa gago se seke sa oketsega.

Tšhelete ya kwa ntle le ya naga ya gage ga e tshwane, ga o naga e nngwe ga o fitlha koo madi a o a tshwereng a ka se tshwane le fa o otswa mo e ka nna gore a go nna mantsi kgotsa a go nna ma nnye go ka tswa ka ranta ya rona gore e eme jang.

Forex-e ke tsela e nngwe ya go dira madi mo mafaratlhatlheng, gore o kgone go dira forex-e o tlhoka e enang le thekenoloji e kwa godimo le data.

Dikgang tse ke di utlwileng ka forex ke gore nako tse dingwe wa kgona go dira madi nako tse dingwe ga o kgone go dira madi nako tse dingwe ke nna nka aga motho ka gore a seke a ba dira forex ka gonne ga e na .

Ne ke tlo go kgalemela malome ke mo bontsha mabaka a le bokotsi ba teng a tswe mo forex-eng.

Ke ka ikutlwa ke itumetse thata fa ke gapa madi mo forex mme ke tla boloka madi a otlhe.

Go itse ditlhwatlhwa tsa madi o ka tsena mo inthaneteng wa search-a gore tlhwatlhwa ya madi ya naga o yang ko go yone ke mang, ke efeng mme e tsamaya jang, o bone le gore a ranta ya rona e na le boleng jang jang mo nageng eo.

Kamano ya ranta le madi a dinaga tse dingwe e re thusa go bona gore a naga ya rona e na le madi kgotsa jang.